Hi mavonelo ya mina magoza lawa ya nga tekiwaka ku sivela ku tlakuka ka nxavo wa data i ku va vanhu va ringeta ku hunguta leswi va swi endlaku hi data ku va nxavo wa le data wu va le henhla ngopfu hikuva ku tale swilo swo tala swa social midiya vanhu va nghena tipulatifomo to tala ta social midiya hi swona leswi endlaka leswaku data ri durha swinene hikuva faneleke va xava hi nxavo wa le henhla nakona nxavo wa le henhla eka data ra durha swinene ngopfungopfu eka netiweke leyi vanhu va tirhisaka yona hi xitalo hikokwalaho ndzi vona leswaku loko ko hungutiwa tipulatifomo leti ta social midiya swi nga hunguteka ku xava data hikuva munhu u ta fanekele ku xava data hi nhlayo wa le hansi lowu nga ta kota ku ringanela.

Netiweke yo antswa yo xava data i netiweke ya Vodacom naswona xivangelo xo va ndzi hlawule netiweke leyi i ku va Vodacom i netiweke leyi ndzi nga a ndzi yi tirhisa sukela evutsongwanini naswona ndzi yi tolovele swinene naswona loko u xave data ha yona wa swi kota ku nghena ka inthanete ku nga ri na tinkingha u nga hlangani na tinkingha to fana no va ku va ku nga ri na network connection kahle hikokwalaho ndzi vula leswaku Vodacom ya antswa ku xava data eka yona naswona hikokwalaho ko va ndzi yi toloverile wa swi kota ku xava data ra wena ra nyanga va ku nyika ra ninhlekani na ra navusiku u tlhela u nga swi koti no ri heta hikokwalaho ko va ri tele swinene hikokwalaho ndzi vula leswaku i netiweke leyinene.

Magoza lawa ndzi ma tirhisaka ku xava data ya mina i ku va ndzi endla xilaviseko xa mina kahle ni nga si xava data ya mina ndzi rhanga ndzi langutisa leswaku hi rihi data leri xavekaka hi ntsengo wa le hansi naswona ndzi endla leswaku ndzi xava data leri ri nga ta ndzi heta nyangha hinkwayo ku sukela ekusunguleni ku ya fika emakumu ka yona ndzi xava data leri leswaku ra hinkwako ti-social midiya ringena hinkwako hikokwalaho ko hikokwalaho ndzi tirhisa netiweke ya Vodacom netiweke ya Vodacom ndzi vona onge mina yi ndzi tirhela kahle eka data ni ku ya hi le ka ku khoneketa eka moya netiweke ya Vodacom a yi se tshama ndzi nyika swiphiqo hikokwalaho ndzi tirhisa yona.

Netiweke leyi nga na nxaviso wa data wa ntikelo van'wana va vula leswaku i Telkom kumbe MTN naswona magoza yo xava hileswaku u fanele na yona u xava data leyi nga ta ku heta n'hweti naswona hi mali ya ntsengo wa le hansi naswona ya swi kota ku ku pimela mikarhi leyinene hi yona netiweke leyi yi nga na nxavo wa le hansi naswona yi na ntikelo wo antswa na wona hi wona magoza lawa u nga kotaka ku wa teka leswaku u kota ku xava data ya vona netiweke ya Telkom wa swi kota ku va u xava data hi mali ya le hansi data leri u nga kotaka ku heta n'hweti kumbe masiku yo antswa nyana u kota ku endla swilo leswi u lavaka ku swi endla u ze u swi heta.

Ina nxavo wa data hi wona wu nga xirhalanganyi ku va hi tiphina hi inthanete. Hikuva data ya durha swinene naswona loko u xavile ntsengo lowu u nga xava wona, u kuma leswaku wu hela ku nga se fika na masiku lawa va nga te yi ta hela hi wona. Naswona u va u xave ntsengo lowutsongo hikuva durhelo ra kona ri va ri ri ehenhla. Hikokwalaho ndzi vona swi ri swi durha swinene ku tlhela ku va ku ri swona leswi swi hi kanganyisaka leswaku hi tiphina hi inthanete. Nxavo wa data wu le henhla swinene, naswona data ya kona yi va yitsongo na ku ve ni u va u yi xave hi nhlayo wa le henhla ngopfu.

Nxavo wa data wa Vodacom na Cell C wu hambana hi ku va nxavo wa data ya Vodacom wa durha swinene, kambe nxavo wa data ya Cell C a wu durhi. Naswona mina ndzi nga xava nxavo wa data ya Vodacom hikuva, nxavo wa data wa Vodacom hambi wo va wu durha wu kota ku tirhisa data ya wena kahle u nga kanganyetiwi netiweke. Kambe Cell C yona a yi durhi kambe netiweke ya kona ya hlawula. Loko u tirhisa netiweke ya Cell C u nge swi koti ku u endla swin'wana na swin'wana u nga pfi u kavanyeteka hi netiweke. Hikokwalaho mina ndzi nga xava nxavo wa data wa Vodacom.

Ku va masiku yo va data ri espayara ku ve data ra mina ra ha tele, a ndzi titwi ndzi tsaka hikuva ndzi va ndza ha swi lava ku tirhisa data ya mina. Naswona nxavo wa data wu le henhla swinene, loko wu va le henhla hi ndlela leyi swa lava leswaku ni kota ku yi tirhisa hi ku hetiseka. Ndzi kota ku hetisela na leswi ndzi va ku ndzi yi tirhisela swona. Hikokwalaho a ndzi tsaki swinene loko data ya mina yi va yi herile espayara ku ve ni data ra mina ra ha tele. Loko a ro va ra ha tele tanaya ndzi va ndza ha kota ku ri tirhisa a swi ta antswa, hikokwalaho a ndzi tsaki swinene loko swi endleka hi ndlela leyi.

Hi n'hweti ni tatisa ka mune data ya mina, nakona ni xava data ya netiweke ya Vodacom. Hikokwalaho hi n'hweti ndzi xava ka mune, hi siku kumbe leyi ni xavaka yona data i data yo va yi heta masiku ya nkombo kambe a yi heti, yi heta masiku mambirhi. Ku fanekele ni faka nakambe leswaku ni kota ku xava data ya mina.

ya ti-cellphone i data leyi kumekaka efonini ya wena. Naswona ku nghena eka tiinthanete ya riqingho ra wena ku laveka leswaku u pfulela data laha ku nga tsariwa leswaku mobile data eka selulafoni ya wena. Hikokwalaho data ya tiselulafoni yi vuriwa swona sweswo.

Loko a ndzi ri na nhlayo leyi pimiweke ya data ya n'hweti na n'hweti, leswi a ndzi ta tiyisisa xiswona leswaku data leri ri heta n'hweti, a ndzi ta tiyisisa leswaku loko ndzi ri tirhisa ndzi ri tirhisa hi vukheta swinene. Naswona loko ndzi ri tirhisile ndzi endla ni ntiyisiseko leswaku loko ndzi hetile ku tirhisa data ya mina ndza pfala mobile data eka selulafoni ya mina. Leswaku ku nga heteleli ku dawunulodeka swilo swo karhi leswi ndzi va ku ndzi nga swi download-angi haleni eka mina hi ku va ku va ku pfulekeke data. Hikokwalaho data leyi ndzi nga ta va ndzi ri na yona, yi ta swi kota ku heta n'hweti loko ndzo endla hi ndlela leyi.

Ndzi nga n'wi hlamusela leswaku data bundle i i xilo lexi u xi tirhisaka ku va u kota ku nghena eka inthanete. Ndzi nga n'wi hlamusela hi ku va ndzi n'wi kombekisa efonini ya yena leswaku xana swi tirha njhani, naswona swi pfuna yini. Hikokwalaho ndzi nga n'wi komba hi ku va ndzi nghena eka foni ya yena, ndzi n'wi install-ela swilo hinkwaswo leswi lavaka inthanete, ndzi heta ndzi n'wi komba leswaku data bundle ri tirha loko swi endlisa ku yini. Kumbe ndzi n'wi nghenela eka Google-i ndzi n'wi komba leswaku hi data bundle leyi va nga n'wi nyika yona, a nga yi tirhisa ku endla yini, mpfuno wa yona i yini. Hi leswi ndzi nga n'wi hlamuserisaka xiswona.

Xivangelo xo va data eka masiku lawa hi nga le ka wona ri durha, i ku va masiku lawa vanhu vo tala va hanyela eka inthanete. Inthanete hi yona leyi ku hungasiwaka hi yona, naswona va xava data. Swa boheka ku va munhu a tshama a ri na data ku va a tirhisa foni ya yena. Eka masiku lawa foni u kota ku yi tirhisa u endla swo tsakisa eka yona, loko u ri na internet connection ku nga data. Loko u ri hava data foni ya wena u nge swi koti ku yi tirhisa. Hikokwalaho xivangelo xo va data yi durha masiku lawa, i ku va va swi tiva leswaku hambi vo yi durhisisa ku yini, vanhu va ta xava hikuva va lava ku tirhisa tiselulafoni ta vona.

Ndzi nga vula leswaku nxavo wa data wu le henhla swinene, naswona matirhiselo ya data ya vanhu va le henhla na wona. Nxavo wa data wu le henhla swinene leswaku data ya durha, munhu wa xava data a heta a nga heti n'hweti hi yona kambe a va a lavile ku heta n'hweti hi yona. Xin'wana i ku va vanhu va na matirhiselo ya data ya le henhla. Munhu wa swi kota ku xava data leri a faneleke a heta nyangha, kambe a nga swi koti ku heta nyangha hikokwalaho ko va a tirhisa data hi ndlela ya le henhla swinene. A endla swilo hinkwaswo leswi a lavaka ku swi endla, kambe nxavo wa data na wona wu va wu ri henhla wu kanetana na yena. Ku ze a nga swi koti ku heta nyangha hikuva nxavo wa data wu va wu ri ehenhla.

Swilo leswi munhu a nga swi endlaka hi riqingho ra yena ra le nyongeni hi ku tirhisa data. Munhu a nga nghena eka WhatsApp a vulavula na maxaka ya yena lawa ya nga le kule hi WhatsApp ya yena. Munhu a nga nghena eka TikTok a langutisa tivhidiyo ta vanhu va ri karhi va cina, va endla swo dyondzisa, va endla swo tala. Munhu hi data ya yena ya le riqinghweni a nga nghena eka inthanete a lavisisa vuxokoxoko byo karhi lebyi a lavaka ku byona. Hi swona leswi munhu a nga swi endlaka hi riqingho ra yena ra le nyongeni. A nga nghena na le ka Facebook-u a ri karhi a tirhisa data hi riqingho ra yena ra le nyongeni, a langutisa vanhu va le kule.

Swilo leswi munhu a nga kotaka ku swi fikelela hi ku tirhisa data swi tele swinene. Munhu a nga kota ku install-a ti-app hinkwato leti a ti lavaka efonini ya yena. Munhu a nga swi kota ku apulayela xikolo efonini ya yena a tirhisa data. Munhu a nga swi kota ku dyondza a tirhisa data efonini ya yena. Munhu a nga swi kota ku apulayela mitirho efonini ya yena, a tirhisa data. Munhu a nga endla swilo swo tala efonini ya yena hi ku tirhisa data. Xin'wana munhu a nga nghena eka inthanete a hungasa kumbe a langutisa swivoniso swo karhi leswi a lavaka ku swi vona, a tirhisa data. Hi swona swin'wana sweswi munhu a nga swi kotaka ku swi fikelela hi ku tirhisa data.